Ke Obakeng, ke nagana ke a puso ha e ka tsenya dipale mo seterateng sengwe le sengwe. Dipale tsa teng purpose ya tsone e ka be e le for tsa Wi-Fi mo e le gore ba tlo go tsenya Wi-Fi teng, mo e le goreng e ka be go se botlhokwa gore motho a tswe mo, a tswe mo lekeišeneng le a dulang mo go lone a ye bo laeborari kana laeborari tse dingwe di ko toropong, ga se nako tsotlhe tla kry-a laeborari di le mo lekeišene. So ke hela puso e tsena se. Dipale, dipale tsa teng e na tsa free Wi-Fi mo e le gore le bana ba sekolo ba tswa sekolong teng ba tla kgona go batla information-e ba ntse ba dutse mo gae ba saye laeborari.

Data e ke e dirisang ke ya MTN yaka e le ya MTN-e yana, ga se ka nako tsotlhe o tla kry-a e le gore ke se sokodisiwa ke network le di charges-e tsa teng ga di ko godimo. Ke di-charges-e tse di normal-e hela and-e ke dirisa data ya kgwedi ya thirty months mo e le goreng ke newa ten gig ya any time gape ke newa ten gig ya bosigo go raya gore ya hundred Rand-a ke one ya twenty gig ee.

Thata-thata nna ke ra go sheba bo Skeem Saam-e. Skeem Saam-e especially yaka dilo tse di diragalang nou yana di re bula matlho. Thata-thata mo di-movie-ing tse di re ruta ka botshelo yaka go buiwa ka media and entertainment. Di re ruta ka botshelo, di re bula matlho ke la rona and-e gape di re bodutu. Ke la batho ba bangwe ga ba tlhoke go dirisa, ke gore batho ba bangwe a ke ise ke e beye yang, batho ba bangwe ga nke ba ela dilo tse dingwe tlhoko tsa gore ha o shebile thelebišene, go na le dilo tse e le goreng di dintsi tse o tla ithutang ka tsone ka botshelo.

Ke Bucks-e o arabang ha, di-platform-o tsa dikgang tsa digital-e tsa Aforika Borwa le makwalodikgang a a gatisitsweng a tlwaelane jang. Ke nagana gore ke di-journalist-e tsa bone, di-journalist-e tsa bone ke bone ba batlang information-e ya gore go diragalang mo lehatsheng. Ba re dira aware ka crime tse di diragalang mo, a ke re ka, le ka sengwe le sengwe gore motho a nne aware mo a tsamayang teng. Di re bula matlho ka, ga ke itse ke e tlhalose yang ka mekgwa e mengwe.

Ke Bucks-e, ke a go mo botsa gore yaka o le DJ e e tumileng yana, ke tshweetso e feng ya ntlha e o kile wa e tsaya go decide gore yanong nna ke batla go nna DJ, and-e DJ e ke batla go nna yone ke ya seyalemoya. And-e potso ya bobedi ke gore, ke eng se o tshwanetseng o se pass-e, ke bua ka dithuto academically, o tshwanetse o dire yang gore o acceptiwe ko yunibesithi gore le wena o heleletse o tle go bereka mo wena yaka a berekilang teng. Potso ya boraro ke gore, ke mang o ileng a mo inspire-ra gore le ena a heleleditse a nnile DJ ya seyalemoya.

Dikgang, ke Bucks-e yo a buang. Dikgang tse di seng boammaaruri ke nagana batho bao ba latlhegetseng go le go ntsi ka gonne se'o sa ntlha, barekisetsa batho dikgang tse di seng boammaaruri. Batho ba le bantsi ba latlhegelwa ke mebereko ka gonne ga ba batle ba batlisisa gore nnete e ka ba e le eng. Ka gonne ga ba dira investigation-e ya bone sentle, so ha ne ba dirile investigation-e sentle ke nagana gore nkabe batho ba le ba ntsi ba ntsha boammaaruri hela ba bua boammaaruri mo dikgang tsa bone.